Go tshameka metshameko ya kgaisano mo metshamekong ya seileketeroniki go ka nna motshameko le go itlosa bodutu ka nako e le nngwe ka ditsela tse di latelang, go ikobela maitlhomo a metshameko, go ikobela maitlhomo a motshameko go ka go thusa go nna go iponatsa. Go dira metshameko ka nako e ntsi go ka go thusa go nna metshameko le go iketla maitlhomo, go tshameka metshameko e go e ka go thusa ka dilo di le dintsi thata le gore o ikentshe bodutu.

Go fokoditse thata ka gore le bana matsatsing a na, matsatsi a na le bana ga ba sa tshameka sentle ka nama ba fella mo megaleng, ga ba sa kgone go tshameka le bana ba bangwe ba felela fela mo megaleng. Ga ba ithute dilo tse dintsi tse e leng gore batho ba bangwe ba kgale ba ne ba ithuta ka tsone, bagolo na ba ithuta ka tsone mo metshamekong, gape ga ba krye tšhono e ntsi ya go ka itshidila mmele, go tshameka, go taboga le go exercise, go itapolosa.

Fa o rata metshameko ya kgaisano tse di tseneletseng o ka leka metshameko e e latelang mobile metshameko ya kgaisano ya bophelo jo bogolo o tshwane le, o tshwanetseng go iponagatse le go bolawa ba bangwe, o mongwe o latelang ke Call of Duty. Call of Duty le yone ke ya masole, go na le masole, go a thuntshaniwa gape le kgona go gaisana ka inthanete o kgona go tshameka le batho ba e leng gore ba kgakala le wena mme le dirisa fela inthanete.

Didiriswa tsa seileketeroniki tsa metshameko di ama tsela e metshameko e e tumileng ya gompieno e tshamekiwang ka yone ka ditsela tse di latelang, kgetho ya metshameko e ntsi, didiriswa tsa seileketeroniki di kgetho ya metshameko e e leng mentsi e e farologaneng jaaka metshameko ya kgaisano, metshameko ya bolwetsi metshameko ya dikgwebo.

Kana metshameko ya gompieno yana ya seileketeroniki go na le metshameko e e leng gore wa kgona go e tshameka mme metshameko ya teng e boela ko wena e go patele ka madi a ma nnete a e leng gore o ka kgona go a ntsha o a tsenya mo bankeng ya gago. Ke sone se ke se ratang thata ka metshameko e mentsi ya seileketeroniki ya mogala.

Go tshameka metshameko e o tlhoka go nna le data le mogala o e leng gore ga o sokodise mogala wa teng, o direla dilo tsa ka pele, ga o gake gake, ga o fane ka mathata. Metshameko e e tumileng e ke itseng ke mobile mobile le Call of Duty metshameko e monate thata o monate thata motshameko o ka gore o kgona go tshameka le ditsala tsa gago le ga ntse di le kgakala ya kgona go connect-a le kgone go tshameka ka o ne mogala mme mongwe le mongwe a tshwere mogala wa gage le dirisa yone inthanete.

Motshameko wa ka wa mmamoratwa ke Back Fight. Back Fight yone e nkgatlhela gore e mpha tšhelete, e mpha madi a mannete ga ntse ke ga ke e tshameka sebaka, e mpha madi a mannete mme gape ga o tshameka o tsaya lobaka o e berekisa mogala wa letheka e ka go senya matlho.